Umshado uyadingeka esikhathini samanje ngoba ukhombisa uthando onalo ngothile ohlekisana naye, okwenza ukuthi naye azibone ebalulekile empilweni yothandiweyo wakhe.

Emphakathini wamaXhosa kubalulekile futhi bayakulandela kakhulu ukulandela isiko ukuba kumele bahambe lelo ndlela leyo ethile ukuze kuzokhuliswa abesilisa.

Ukubaluleka kwezitshalo emphakathini kuyasiza ngoba kuyonga kakhulu, awutholi ngisho odla imbuyangothi, uyakwazi ukuthi uma ulimile ukwazi ukuyiphilisa wena nomndeni wakho. Wenze yonke into ofisa ukuyenza, niphile niphila impilo encono.

Uma ngenza umcimbi wentombazane encane esikhula ngingafaka kakhulu ukugqugquzela iy'ntombi ezisencane ukuba kubalulekile ukuba ziyiphathe kahle, zizithibe ocansini zingazibandakanyi ngey'ndaba zocansi zisey'ncane kodwa zikhule zize zifike ezikhathini lapho ey'thola khona umendo bese yikhane zizibandakanye ey'ndabeni zocansi. Namasiko-ke ayasiza kakhulu ukulandela isiko lakho ukuba untombazane uma ikhula noma ithomba, kumele uyenzele imicimbi ethile ikhombisa ukukhula kweyigaba ngey'gaba.

Iy'gaba zabafana ilapho khona othola ukuthi ngokwasemaXhoseni noma ngesizwe samaXhosa, baye abafana behambe baye entabeni, nesizwe samaPedi nabo abafana bakhona bayahamba baya entabeni bayosoka. Ngesixhosa kuthiwa bayosoka lapha abayosusa khona isikhumba esiluthwethwesi esithweni sabo sangasese, nalapho bathi uma bebuya khona bese bemukelwa ngempahla eyinkomo yokuthi useyindoda. NasemaPedini kuba kanjalo futhi umfana uyahamba eyokweluka asuse leso sikhumba esingaphambini esimbozile umphambili wakhe, bese naye emukelwa ngempahla ethile bese kuthiwa useyindoda.

Okumele akwazi ngamalobolo ukuthi uma eseqalile wathi uyokhokha kumele azi ukuthi uyolobola lo muntu aziyo ukuthi uzohlala naye impilo yakhe yonke, futhi zonke iy'ndleko zelobolo mele azikhiphe ngokuzibophezela ukuba uyamthanda uzokwenza konke. Uma befuna iy'nkomo ezilishumi nesithupa mele azikhiphe zonke angacicizi enze konke nje okufanele akwenze, ukuze uzofeza izethembiso zokuba uyangena emshadweni noma uyangena ekuganweni khona ezogcagcelwa kahle engakweleti lutho.

Ukudla kwesintu-ke isikhathi esiningi kuyaye kube ngamadombolo, kube inyama yenkomo noma yembuzi, inyama isikhathi esiningi abantu abayithandayo kuba inyama yangaphakathi, bese kuba yiso isiphuzo esibizwa ngokuthi utshwala besiZulu noma umqombothi. Ke abantu-ke bangafaka isandla lapho ekuxhaseni uma kuwukuthi kuphekwa lobu utshwala noma kuhlinzwa lezi zinkomo, ukuze kuzokwazi ukuthi uqhubeke umsebenzi kusheshe yonke into ngendlela osuke ufisa ngayo.

Indlela engenza ukuthi umphakathi usondelane nathi ukuthi uwutshele ukubaluleka kokusizana noma kokuxhasa kulaba abaphofu ukuthi kubaluleke kanjani, ukuze kuzokwenza ukuthi wonke umuntu ayibone eyingxenye yobumbano. Lokuthi ngisho ngabe awunalutho kodwa wamukelekile ukuthi usizo uzoluthola lokuthi usizakale lapho osuke unenkinga khona, ey'gamekweni ezivele zivele nje esikhaleni kunganakele lutho kungazeke lutho. Kodwa kubonakale sekunobumnyama noma sekunento embi ey'fana nengozi esiyenzekile emndenini lapho utholukuthi umndeni awunalutho koda-ke bese kuyaphaswa-ke esivivaneni yonke into igcine iphumelela, kubalulekile impela ukuthi ube ngumuntu ngabantu.

Yebo, unalo ilungelo lokunqaba lokushada lowo muntu owukhethelwe umndeni wakho ngoba ukuphoqa ukuthi ushade nomuntu ongamazi noma ongakamqondi ingqondo yakhe ukuthi uphila mpiloni. Kwenza isikhathi esiningi ukuthi emshadweni wenu kube nezingqinamba noma kube khona izihibe nokungaboni ngasolinye ngesimanga sokuthi umuntu ongazikhethelanga yena noma umuntu uphoqiwe ukuba ubophe ifindo lomshado naye. Bese kuhamba hamba kuba khona izinkinga ezenza ukuthi umshado ugcina uqhekeka noma kugcina kube khona ukuhlukumezana phakathi kulowo mshado.